La ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse gonne ke ne ke batla go se palama mo botshelong jwa me jotlhe gore ke kgone go utlwa gore go jang go namela sefofane, mme ke ne ke fofela kwa lefelong la Eastern Cape go ya go ithuta.

Ee, batho ba le bantsi toro ya bona ke go ipona ba pagama sefofane mme bangwe ba se tshaba lobaibai, gonne ga re le batho re farologane mme toro ya me ke go se pagame gonne nna ke tshabe go se namela sefofane, mme fa e le mongwe ba ba se tshabang ne ke ya tlhaloganya gonne ebe e le toro ya gagwe eo go se namele sefofane mme o na le mabaka a gagwe mme nka rata go namela sefofane sa SA Airways gonne ke sone sa naga ya rena seo mme batho ba bua dilo le di pila ka ga sone.

Fa o batla go namela sefofane e le kgetlho la ntlha o ya kwa nageng ya Nigeria o tshwanetse go dira passport mo nageng ya gago e leng gona kwa Home Affairs ba tlileng go go thusa go dira passport mme morago o tshwanetse go reka tekete ya go ya kwa Nigeria, mme ka 'latsi leo o tshwanetse go ya kwa boemela sefofaneng o emele nako ya gago ya go palama sefofane sa gago sa go ya kwa nageng yone ya Nigeria mme fa o fitlha kwa Nigeria o tshwanetse go nyaka dikoloi dingwe tse di tlileng go go isa kwa o yang teng kgotsa kwa marobalong a gao gore o kgone go nna o phephile.

Tiriso ya dibese mo motseng wa rena e thusa e le thata gonne dibese a di ture mme dilo di le kgona go e namela le le bantsi ga e sie motho kwa morago, mme bothata ba yone ke gore fa e o siile e o siile gonne e tsamaya ka nako e le nngwe, ga e tshwane jaaka ditekisi di tsamaya motshegare kamoka nako le nako.

Ee, dikgwebo di le dintsi tsa dibese di latlhile mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri, mme ba tshabetse kwa go diriseng karata, mme mathata a ke kopaneng le ona fa ke ya go reka karata ke line ya go ema go emela karata e gonne re ne re e dira re le bantsi mme e na le dikgwetlho di le dintsi.

Gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go phedisana sentle le bakgweetsi ba dibese mme o sa wa ba felela le bone ba ba irang gore tiro ya gago e nne e siame mme o kgone go gola sentle kwa o dirang teng, mme bakgweetsi ba dibese ba mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong mme ba dira gore o fitlhe ka nako kwa tirong mme o fitlhe o phephile.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke ke gore dibese di fisiwe mme le ditsela di tswelediwe mme batho ga ba kitla ba kgona go ya ditirong ba phephile, mme batho ba ba yang kwa ditirong ba eme ga e le tota gonne fa dibese di seteraekile ga ba kitla ba kgona go ya ditirong gonne bangwe bang ba le bantsi e be ba rekile ditekete kgotsa dikarata tsa kgwedi e yotlhe go namela yona bese eo mme ba sena madi a go namela tekisi gonne ba itshepetse yona bese.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne, gore di seke di a sokodisana le borra ditekesi mme o ka dira gore e se ke ya go ema ka dinao o tshwanetse go nne o phele o le mo nakong, mme fa bese e ka go ema ka nako o tshwanetse go ema nako e nngwe bese gore e kgone go tla o kgone go ya kwa o yang teng.

Ee, bese e phela e le mo nakong le fa e tsosa batho ka mme kile ya nsiya bese gonne ke ne ke lapile mme ka tsoga morago ga nako mme ka kgona go namela thekisi gore ke kgone go fitlha kwa ke yang teng.